Ha o bonahala ho na le motjheso o phahameng o ka bang kotsi dimeleng tsa ka, nka qala pele ka ho nosetsa dimela kgafetsa. Ka mantswe a mang, ke tla di nosetsa hoseng le mantsiboya ha motjheso o le tlase, ka tsela eo metsi ao a tla kgona hore a nwellele hantle dimeleng le mobung.

Ho bohlokwa ho ba le sepalangwang se tshepahalang se kekeng sa shwa tseleng, haholoholo ha o le mohlahisi wa meroho le ditholwana ka ha di senyeha ha bonolo. Se seng hape se ka thusang ke hoba le sehatsetsi sa di-temperature-ra tse laolehang ka hara sepalangwang sa hao. Ka tsela eo, dimela tsa hao di tla fihla moo di yang e leng mmarakeng di soka di senyeha, ka ha di senyeha ha bonolo.

Dihwai di ka etsa manyolo a tlhaho ho tswa ho ditshila tsa diphoofolo kapa matlakala a semela, seo di sa reng letho ka tjhelete, mme di tshehetsa tlhaho. Dihwai di ka lema mefuta e fapaneng ya dijalo ho fokotsa kotsi ya ho lahlehelwa ke tjhelete ha e ba dijalo tse itseng di sa hlahe. Dihwai di ka boela tsa theha dihlopha kapa mekgatlo e tla ba thusa ho rekisa ka bongata le ho rekelwa ka mafolofolo.

Ho ikopanya le lefapha la temo kapa lekala le sebetsanang le di phoofolo, ho ka ba le molemo haholo ho rona ka ha o tla refa dintlha tse felletseng ka mokgwa ona wa kgomo, ho kgomo le mekgwa e meng e hokahanyang di banka tsa maro a botona. Mohlomong o ka re thusa le hore re thole hore na ke tsefe dibanka tse haufinyana, tse leng hore di ka re fa maro ana a botona mme le mekgwa e meng hape ya ho thusa ho atisa leruo la rona.

Ka makgolokgolo a dilemo letlalo la diphoofolo le sebediseditswe ho etsa di tente, maoto a ditulo le di mmete bakeng sa merero ya ho dula. Letlalo hape ke karolo ya bohlokwa ya di indasteri tse ngata ho kenyelletswa tse amanang le fashion, bonono le thepa ya ka tlung. Tse ding tsa dihlahiswa tse entsweng ka letlalo la diphoofolo le kenyeletsa dijase tsa letlalo, dieta le di butse, mabanta le mekotla ya fashion.

App ya ho lema e ka etsetswa ho thusa balimi ho ntlafatsa mekgwa ya bona ya ho lema, ho bafa tsebo e hlophisehileng le ho nolofaletsa mehlodi ya ho lema. Eka sebetsa ka mekgwa e fapaneng ho latela dikgahleho tsa basebedisi le ditshebeletso tse hlophisiweng. E meng ya mehato eo app ena e ka sebetsang ka yona ke ena, app e ka fana ka tlhahiso leseding ka mefuta ya dijalo le di phoofolo tse loketseng maemo a lehodimo le mobu sebakeng se itseng. E ka bontsha mekgwa ya ho lema, ho hlokomela le ho kotula ka nako e nepahetseng. Hape ka ho sebedisa technology ya GPS le data ya mehla bohadi, app e ka thusa balimi ho utlwisisa mobu wa bona e le hore ba tsebe ho lema dijalo tse loketseng.

Tlhokomediso ho borapolasi bohle. Lefu lena la foot and mouth disease ke lefu la phefo le ka atang ka potlako, mme le ka tahlehelo e kgolo moruong bakeng sa borapolasi. Maemo a jwalo a hloka hore motho a nke mehato e potlakileng le e hlophisitsweng, ho fihlela boemo boo sena ke seo o ka se etsang ka potlako. Ikopanye le bolaodi ba bo rapolasi, tseba ka potlako lefapha le amehang kapa ngaka ya diphoofolo sebakeng sa hao, ho ba fa di phetoho ho kopa thuso ya setsebi, mme hape o a role kgomo kapa diphoofolo tse kulang ho tse ding hore tshwaetso e seke ya ata.

Fynbos ke mofuta o ikgethileng haholo wa dimela tse fumanehang fela Kapa Afrika Borwa. Ena ke tikoloho e ntle haholo e nang le mefuta e fapaneng ya dimela tse fetang dikete tse robong, mme ho e batlang e le halofo ya tsona ha e fumanehe kae kapa kae lefatsheng. Tse ding tsa dimela tsa fynbos di kenyelletsa rooibos e tsebahalang haholo ka ho etsa tiye, wild rosemary e nang le monko o monate, mme e ka sebediswa ho eketsa tatso ho di risepe tsa dijo tse kang nama le meroho. Sour fig eo e leng tholwana e nang le tatso e monate, mme e ka sebediswa bakeng sa ho alafa maqeba kapa mathata a letlalo.

Ke nnete hore setjhaba sa rona se na le tsebo e ngata le bohlale ka tsa bolemi le tsebo ya dijalo tsa naha. Kopano e kang ena e kaba monyetla o moholo wa ho kopanya tsebo ena ho ntlafatsa le ho tlisa phetoho e kgolo Afrika Borwa, le ho fetisa mohopolo ona o ye dinaheng tse ding. Kopanong ena ke ne ke rerile ho buisana ka dintlha tse latelang e leng ho baballa le ho ntlafatsa tsebo ya setso, re tla buisana ka mokgwa wa ho boloka tsebo ya kgale ya rona ka tsa temo, ho kenyelletsa mekgwa ya setso le mefuta ya peo ya lehae e seng bonolo ho fumaneha. Ntshetsopele ya metjhini ya lehae, re tla buisana ka ho qapa kapa ho sebedisa disebediswa tse bonolo tse theko e tlase tse ka thusang bo rakgwebo ba banyenyane le balemi le tse ding tse ngata.

Dijo tse ke ratang ho di pheha ke mefuta e fapafapaneng ya curry. Dijo tsena ke rata hobane di kopanya tatso ya setso le ya matjhaba. Dijo tse kang curry di na le tataiso ya ho hlahisa moqoqo le ho arolelana ditlatse tsa mekgwa ya setso. Hape ka dinako tse ding ke eketsa ditlolo tse ikgethang kapa mekgwa e metjha ho tlisa phethoho.

Malome o ka qala ho rekisa tse ding tsa dikolobe tsa hao tse phelang ho batho ba batlang ho qala mehlape ya bona kapa ho e ketsa. Sena se ka kenyelletsa dihwai tsa lehae kapa ba reki ba batlang dikolobe tse boleng bo hodimo bakeng sa tshebetso e ikgethileng. Hape o ka iketsetsa lebitso ka ho rekisa nama e kgabane ya dikolobe, o ka buisana le bareki ba matsoho kapa ba mabenkele a rekisang nama ka kotloloho. Ha e ba hona le tlhoko ya nama kapo di tsa dikolobe o ka hokahanya ho reka ka ho qaqileng mmarakeng o moholo. Sena se ka kenyelletsa matlafatso le dihlahiswa tse kang di-plastic tsa dikolobe.

Bophelo bo botle ba diphoofolo bo maemong a bohlokwa haholo, e seng feela bakeng sa di phoofolo ka botsona, empa le bakeng sa ketane ya phepo ya batho le moruo wa temo. Ke tla hlalosa sena ka tsela e kenyelletsang maikutlo a sehwai le tseo moreki wa nama a ka di ananelang. Ho tloha ho sehwai kgotsofalo ya tlhahiso, diphoofolo tse phetseng hantle di na le tlhahiso e ntlafetseng. Di tifiso tsa meriana, ho hlokomela bophelo bo botle ba di phoofolo ka nako e loketseng ho fokotsa di tifiso tsa kalafo, ho fihla ho moreki wa nama. Boleng ba nama, di phoofolo tse nang le bophelo bo botle di hlahisa nama e hlwekileng, le e nang le boleng. Tshireletso ya dijo, bophelo bo botle ba diphoofolo bo fokotsa monyetla wa mathata a kang bacteria kapa tshwaetso e ka fetisetswang ho batho, mme sena se tlisa hore bareki ba fumane nama e sireletsehileng.

Ho kena kgwebong ya cotton ka katleho Afrika Borwa ho ka ba le mathata a fapaneng, empa ha hona le morwalo o hlophisitsweng hantle le tsebo e nepahetseng o ka fihlela katleho. Mona ke ditsela tse ka thusang ho etsa hore kgwebo ya cotton e atlehe. Tsebo ya mmaraka, ho hlahloba le ho utulla dibaka tseo cotton e ka kotulwang ka katleho Afrika Borwa ke bohlokwa. Ho na le mefuta e fapaneng ya cotton, mme hotla hlokeha hore o kgethe mofuta o tsamaisanang hantle le maemo a motjheso le mobu. Technology le disebediswa, kenya letsoho ka technology e ntlafetseng bakeng sa jwalo. Nosetso le kotulo, disebediswa tse kang metjhini ya kotulo le nosetso di tla boloka nako le ditjhelete ka nako e telele ho fumana dipatlisiso le dithuso tsa mmuso le hona ho ka thusa haholo.

Ho sebetsa mmoho le bohle ba amehang ho kenyelletsa beng ba dipolasi ba pele, batsamaisi, mmuso le dihlopha tsa setjhaba ho ka thusa ho fumana tharollo ya nako e telele e thusang motho e mong le e mong. Hape boetapele bo tlameha ho etsa bonnete ba hore dipolasi ha di fellwe ke tlhahiso. Ho hlokomeleha hore tlhokahalo ya naha le diphepelo tsa dijo di dula di tsitsitse. Sena se ka etsuwa ka merero e kopaneng pakeng tsa mmuso le bo rakgwebo.

E, ho ka kgoneha hore batho ba dula ba sa sebedise lebese, empa ho itshetlehile ka boemo ba bophelo, kgetho le boiketlo ba motho. Tse ding tsa dintlha ke tsena tshebediso ya mekgwa e meng ya dijo. Hona le batho ba ka se keng ba sebedisa lebese ho hang ka baka la ho sa sebetse hantle ha mmele ho hlahisa protein e hlokahalang ho qhaqholla lactose, batho bana ba atisa ho kgetha mekgetho e meng e kang lebese la dimela, jwalo ka soya, kapa oats. Ho na le ditjhaba kapa batho ba itseng ba phelang ka tsela ya tlhaho e leng mohloding wa dijo tse hlahang mobung kapa diphoofolong tse sa hlahiseng lebese. Hape batho ba bang ba kgetha ho qoba lebese ka lebaka la tshwahetso kapa dipelaelo tsa tshireletso tse amanang le tshebetso ya tlhahiso ya lebese.

UIF e leng Unemployment Insurance Fund, ke lenaneho la mmuso le fanang ka tshehetso ya ditjhelete ho basebetsi ba lahlehetsweng ke mesebetsi ya bona kapa ba iphumanang bale matsatsing a phomolo ka mabaka a kang bokudi, popelo kapa lefu ha di tjhelete di fuwa malapa. Ha mosebetsi a sa sebetse kapa a le maemong a lokelang tshehetso o tla kopa tjhelete ena ka ho tlatsa difomo tse loketseng e leng UI-19, ka ho sebeletsana le monga hae wa pele kapa a ikopantshe le ofisi ya mmuso. Tse hlokahalang ha o hloka tjhelete ena ke diforomo tse tlatsitsweng e leng UI-19, copy ya ID kapa passport, lesedi la account ya banka le di komiti tsa boemo,

Ho lema le ha ona le serapa senyenyane, ha hona le melemo e mengata e meholo hara e meng re ka kenyelletsa e latelang, ke mehlodi e bonolo ya dijo tse phetseng hantle, hobane ha o lema meroho kapa di tholwana serapeng seo sa hao se senyenyane, o fumana dijo tse phetseng hantle ntle le di-chemical tse ngata tse fumanehang dijong tse rekilweng. Hape o boloka tjhelete ka ha o fokotsa ditshenyehelo tsa ho reka meroho kapa dimela tse ding ka ho hodisa lapeng la hao. Hape o sireletsa tikoloho ka ha ho lema o thusa ho fokotsa tshebediso ya di phuthelwana tsa plastic, mme o thusa ho etsa seabo tikolohong. Hara tseo tsohle, o ithuta tsebo e ntjha ya temo, mme ho monate ho bona di tholwana tsa mosebetsi wa hao.

Ke nahana ke kgopolo e ntle hore dihwai di hlahise dijalo tse mamellang komello ka palo e ngata. Mabaka aka a kenyelletsa a latelang, komello e ntse e mpefala ka lebaka la phetoho ya maemo a lehodimo ka hoo ho ke ke ha ba le diphetoho tse ke keng tsa re thibela ho komello. Ho hlahisa dijo tse mamellang komello ho tla netefatsa tshebetso ya temo, le ho fokotsa tahlehelo. Ha dijalo tse mamellang komello dihlahiswa ka bongata di ka thusa ho netefatsa hore hona le dijo tse lekaneng haholo dibakeng tse nang le mathata a phepo, mme sena se ka thusa ho fokotsa ditjeho tsa dijo.

Ka hara naha ya Afrika Borwa, dibaka di ngata moo o ka fumanang ditholwana kapa meroho. Boholo ba nako ha o tsamaya toropong, o tla fumana ho na le batho ba dutseng kantle ho di mall-o, mabenkele le dibaka tse ding. Ba rekisa meroho le di tholwana mefuta ya di tholwana tseo ka di tholang le meroho di tshwana le diperekisi, diapole, ditamati, sepinatjhe, khabetjhe le tse ding tse ngata.

Malome o ka kopa thuso ho mmuso kapa mekgatlo ya matjhaba, ka ha e na le di porokgama tse thusang batho ba thabelang ho fumana peo, thepa kapa ditshehetso tse itseng. Hape ha o ntse o se na tjhelete malome o ka sebedisa mekgwa ya temo e nang le ditshebeletso tse tlase, jwalo ka ho lema ka mokgwa wa permaculture o tshehetsang tikoloho. Hape o ka sebetsa le batho ba bang ka hara setjhaba, ba nang le thahasello e tshwanang le ya hao. Dihlopha tse jwalo di atisa ho thola tshehetso ya ditjhelete ho tswa ho barui kapa mmuso.

Ho bile bohloko ho bona tshenyeho e etsahetseng polasing ya ntate tsatsing la kajeno. Boholo ba dijalo bo nkuwe ke metsi, ha tse ding tsona di senyehile haholo, mme ho bonahala e kare kotulo ya ntate selemong sena na e tloba e tlase haholo ka ha metsi a sentse haholo mono polasing.

E, hona le di app tse ngata tse etseditsweng temo ho thusa balimi ho ntlafatsa tlhahiso ho feta maikutlo, le ho etsa diqeto tse betere. Tse ding tsa tsona di sebetsa ka mekgwa e ikgethang. Hara tsona re ka kenyelletsa Farm locks e thusang balemi ho lekola maemo a lehodimo ho bona dintlha tsa mobu le ho latela tshebetso ya tshimo, e fana ka dintlha tse qaqileng mabapi le mobu le maemo a lehodimo ho thusa ho ntlafatsa ho lema. Engwe ke Cropio ena ke app ya ho laola temo ya digital. Balimi ba kgona ho fumana data e phelang mabapi le tshebetso ya masimo.

Ho etsa bonnete ba hore polasi e tsamaya hantle mme e hlahisa tjhelete ka katleho, ho hlokahala maano a matle le tsamaiso e hlophisitsweng. Ela hloko hore ditjhelete ka ho rera le ho latela moralo wa tshebediso ya tjhelete. Sebedisa technology ho ntlafatsa tlhahiso, mekgwa e kang ya ho lema ka mekgwa ya sejwalejwale le tshebediso ya metjhini e eketsang boleng le bongata ba sehlahiswa. Thusa basebetsi ba hao ka thupello e ba rutang mefuta e metjha ya tlhokomelo ya diphoofolo kapa temo. Basebetsi ba tsebang mosebetsi wa bona hantle ba tlisa dihethoho tse tswang ka boikemisetso. Fumana mebaraka e metjha bakeng sa dihlahiswa tsa hao mme o batle tsela ya ho lokisa kapa ho ntshetsa pele thepa e ntseng e batlwa haholo.

Ho boloka dipeo di le maemong a matle ke karolo ya bohlokwa haholo tsamaisong ya temo. Ka ha sekao sathlahiso se qala ka dipeo tse phetseng hantle. Ho sebedisa mekotla e sa keneng moya kapa mongobo, ho ka fokotsa haholo kotsi ya ho bolawa ke hlobo kapa ho mela pele ho nako. Dipeo di lokela ho bolokwa tikolohong e nang le boemo bo tlase ba mongobo, hoo e kabang ten percent ho isa ho fifteen percent. Mongobo o mongata o ka etsa hore dipeo di senyeha ka pele. Motjheso wa polokelo o lokela ho ba tlase ho e ka bang five degrees Celsius kapa tlase, empa o lokela ho ba mahareng ka botlalo ho sireletsa dipeo.

Ho ithuta ka tsa ho lema ke motheo o bohlokwa haholo, e seng feela bakeng sa ba ikemiseditseng ho ba balimi, empa le bakeng sa bophelo ba letsatsi le letsatsi le bokamoso ba rona. Temo ke mohlodi wa dijo tsohle tseo re di jang, ho utlwisisa hore na dijo tse tse tala tse di tswa kae. Ho ka o thusa hore o hlomphe le ho etsa bonnete ba hore dijo ha di senyehe. Hoba le tsebo ya temo ho ka o fa bokgoni ba ho iketsetsa serapa sa di jalo kapa ho hlokomela di phoofolo, ho o thusa ho kgotsofala bophelong le ha maemo a sa tsamaye hantle. Ho tseba ka temo ho o thusa ho utlwisisa kamano pakeng tsa tlhaho le bophelo ba rona. Sena se ka o thusa ho ba motho ya tshwarellang tikolohong ka botlalo, sa ho qetela le ha e se mosebetsi wa hao o ka sehloohong tsebo ya temo e ka o nolofaletsa ho tshehetsa balimi kapa indaseteri ya temo ka maano a bohlale a tlhokomelo le ntshetso pele.

Ho nosetsa di mela ke karolo ya bohlokwa haholo bakeng sa kgolo le tlhahiso e etswang ka katleho. Hona le ditsela tse fapaneng tseo balimi ba ka di sebedisang ho nosetsa dimela tsa bona. Wa pele ke nosetso ya motjheso e leng sprinkler irrigation, mokgwa ona o nosetsa dimela ka ho fafatsa metsi ka metjhine e kang motjheso, e loketse bakeng sa dijalo tse lenngweng ka ho phatlalla sebakeng se seholo. Wa bobedi ke nosetso ya mankgwe drip irrigation, mokgwa ona o nosetsa ka ho tshela metsi ka kotlollo e nyane dijalong, o boloka metsi ka ho nepa dimela moo ho hlokahalang. Wa boraro ke nosetso ya furu surface irrigation, metsi a tshelwa ka hara mafura kapa tsela e etseditsweng ho tsamaisa metsi haufi le dimela.

Lebaka la ka la ho kwata le etswa ke hobane, ke lebelletse hore makotikoti a dinawa a bolokehile mme a ka sebediswa. Ka hoo ke tlo qala pele ke hlahloba letsatsi la hofela ha nako ya tsebiso e leng expiry date. Haeba e sa feta, ke tla tswela pele ke hlahlobe tikoloho eo ke neng ke bolokile makotikoti a ka ho yona. Le teng haeba le yona e se na bothata, ke tlo tswela pele ke ikopanye le mohwebi kapa mofani eo ke tla beng ke rekile ho yena.

Ho kgutlisetsa naha ho beng ba yona ke mohato wa ho lokisa makgopo kapa ho fetola dipheto tse neng di entse hore beng ba naha ba kgaohane le yona ka tsela e sa nepahalang. Sena se thusa ho tshehetsa kutlwisiso ya toka le ho feta ho phahamisa boikutlo ba sehlopha kapa batho ba amehileng. Diphetho di lokela ho nahanela hore ho kgutlisa ha naha ho seke ha baka di kgohlano kapa mathata a moruo kapa maikutlo. Ke bohlokwa hore batho bohle ba amehileng ba nne ba kgothatse ho sebetsa mmoho bakeng sa kutlwano.

Ha ke nahana ka mehato e hlokahalang ho etsa toro ena ya ka e phethahale. Ke ka tsela e hlophisitsweng le e hlalefileng. Ke tla qala ka ho etsa dipatlisiso ka rooibos ho ithuta ka ditlhoko tsa temo ya yona. Mefuta e fapaneng le maemo a tikoloho a sebetsang ho yona, ke tla batla lefatshe le nang le mobu o nepahetseng le maemo a tikoloho bakeng sa ho lema rooibos. Mobu o lokela ho ba le PH e tlase, e leng se ka tshehetsang kgolo ena ya rooibos. Ke tla hlophisa moralo wa polasi ke kenye letsoho ho rala sebaka bakeng sa mefuta ya dijalo, mehlodi ya metsi le ditlhoko tsa ho nosetsa. Qetellong, ke tla batla thuso ya ditjhelete e kaba ho tswa ho mekgatlo ya temo kapa dithuso tsa mmuso tse tshehetsang balemi ba batjha.

Puisano e ke bileng le yona le mosebetsi mmoho le nna ene le mabapi le ho bula kgwebo ka difate tsena tse re di remang mona, empa ne re batla ho qala pele re buisane le ba re okametseng e le hona ho kopa tumello ho bona hore re bule kgwebo ka difate tsena. Difate tsena na re ka kgona hore re di rekisetsa batho ba etsang mosebetsi wa matsoho ba etsang di tafole, ditulo kapa ba etsang mapolanka feela. Ena e ne tlaba tsela e bobebe e bileng e le yona e tsepameng ya ho etsa kgwebo.

Ho fumana lesedi le nepahetseng mabapi le tsoseletso ya lefatshe la lelapa, re ka ikopanya le Lefapha la Ntshetsopele ya Dinaha e leng Department of Rural Development and Land Reform. Hara dipotso tse nka di botsang, di tla kenyeletsa ho botsa hore na kopo ka tlasa tshebeletso ya tokiso ya lefatshe e leng Land Restitution Process re sebetsa jwang, mme melawana ya Commission on Restitution of Land Rights e ikarabellang ho thusa dinyewe tse amanang le kgutliso ya lefatshe le tsona di sebetsa jwang.